Ee go tshwana le gems squash, Okra, Fennel, Daikon.

Go jala maungo a a farologaneng go tlhoka nako le tlhokomelo go ya ka selemo le mariga, ka gonne diapoledi batla mo go tsididi mme dipanana di ipatlela mo go borutho.

Ditamati di batla mo go-go leng bothito, mme o ka dijala go simolola ka phatwe go fitlha ka ferikgong, mme tsone o di bona ka go fetoga mebala gore di siame.

Peo ya rooibos-o e jalwa mo diphetong ka Ferikgong, mme e rojwa morago ga dikgwedi di le eighteen ka selemo, mme gape e rojwa gangwe mo ngwageng, mme fa go dira kopi, o lokisetsa kopi o belela tea ya rooibos-e ka metsotso e matlhano ka metsi a go fisa.

Rooibos-e e na le di-antioxidant-e tse dintsi e ka nonofatsa bophelo jwa pelo. Ga e na caffeine e ka theola madi a sukiri.

Phetogo ya loapi go dirisa mekgwa e le mentsi ya go senya mmu. Go kgona go jala rooibos-e, mme le go dirisa ga compost-e.

Go tlhoka thuso, le go oketsega ga ditlhwatlhwa tsa kwa godimo.

Go ka diriwa bojalwa bo bo bidiwang wine ka morara.

Dipanana le diapole, ka gonne di motlhofo go di tsaya, mme di bonagala ngwaga otlhe mo mabenkeleng.

Ditapole, ka gonne di motlhofo, mme ga di batle madi a mantsi go di jala.

Boleng jwa dijo tse di kwa godimo, ka gonne mabele a na le di-mineral-e tse di botlhokwa jaaka tshipi le zinc-i.

Wine farming ke mo go jalwang morara, yo o dirisiwang go dira wine.

Dikgwete, khabetšhe, ditapole, ditamati, morogo wa dinawa.

Go sireletsa matlhaga a mantsi a ditshedi, mme le go jala ditlhare gape.

Mabele le borotho, mme di ka dirisiwa ka mokgwa o montsi.

Rooibos-e e tswa mo mmung o o sa tsweng metsi, mme o na le acid le letswai la kwa tlase.

Ke tshireletso ya lefatshe, mme ga e na caffeine, ebile e humile le ka di-antioxidant-e.

Ditlolo tsa intlafatse jaaka rooibos-e le dino tsa nnotagi, jaaka cocktail.

Go tlhama dijo tsa bana tse dišwa.

Ditamati, mme di ka dirisiwa go dira sause, ka gonne di na le tatso e e monate, mme le sepinatšhe, ka gonne se na le di-mineral-e tse di tlhokegang, mme go ka diriwa salad-e ka tsone.

Go rekisa ka go dirisa thekenoloji.

Maungo a a ratang mogote, jaaka dipanana.

A humile ka dikotla, mme a na le antioxidant-e gape-gape a na le fibre.

Go tlhama tiro, ka gonne GDP e na le okeletso, fa maungo a isiwa kwa mafatsheng a mangwe.

E humile ka dikotla, mme o ka e tsenya mo dijong tsa mo mosong wa dira smoothie ka sepinatšhe.

Merogo ke lefoko la Setswana e raya gore merogo ya matlhare, jaaka sepinatšhe. O humile ka dikotla tse di botlhokwa.

Ka gonne e ka ba gore ga e na caffeine.

Go nosetsa ga bakgoni, mme le go dirisa mmu yo o sa senyegeng.

Rooibos-o o ka e ntsha ka go e tlhatswa go e bidisa, mme le go dirisa thekenoloji.

Ditamati, ka gonne di na le tatso, mme o ka dira sause le sepinatšhe, ka gonne se na le dikotla tse di tlhokegang tsa botlhokwa.

Rooibos-o ga e na caffeine, mme e ka dirisiwa ka mefuta e mentsi.

E ka tlhola tiro, ka gonne e ka rekisa le ko mafatsheng a a kwa ntle, mme ikonomi e ka ya kwa godimo.

Nka e jala mo mmung yo o senang, o o sa tsweng metsi, mme o o nang le letswai le acid.

Ka go tlhola tiro, ka gonne balemirui ba ka kgona go e rekisa kwa mafatsheng a a kwa ntle, mme ba kgona go okeletsa ikonomi.

E botlhokwa, ka gonne o tshwanetse o itse go ka jala merogo e e farologaneng, ka seemo sa one go ya ka letsatsi.